Rona mo setsong sa rona re le Batswana, Batswana ba kwa Botswana kwa Mosito e be re ya kwa Mokheswa ne re apara makgabe, ne go apariwa makgabe kgale kwa, makgabe or matselanyana ale, matsela o baya fela letsela fela fale o two piece letsela la so sena, la kgomo letsela la kgomo o ikirela two piece ka lone o thiba fela matsoele fela le fo le mo pelenyana fale, gone jaanong jaana batho ba apara dio tsena go aparwa di-jean go change-le a kere ke the millennial, ke the new generations, ke the new generations jaanong ba bona, rona re bona e le gore ne re ikapola fale go fetogile thata, go fetogile thata le makgabe ga a sa etsiwa matsela ao ga sa etsiwa ga go sa tlhole go etsiwa sepe sa dilo tseo le ka heritage ga di sa tlhole di etsiwa dilo tse ga di sa tlhole di apariwa.

Weitse ka mmaaruri ka mmaaruri dilo di tšhentšhile weitse, and le batho ga sa tlhole ba nagana the way ba naganang ka teng, gona ee tsone di apariwang mara ya apare jaaka la ntlha di telelenyana di ilenyana ko mangwelengnyana e seng jaaka la ntlha di kgona go ntsha marago o nna free o le sharp-o, nou dilo di tšhentšhile, dilo di tšhentšhile ga re sa tshepa le ope gore ga o apere yana motho o go lebelela jang ga a sa tlhole a go bona jaaka ngwana'age and mara ko di-conference-ng, ko ditirong, mara ko di-conference-ng, ko ditirong for gongwe ke tlhole ke bona go apariwa mara ga e tshwane le jaaka pele maar atleast nyana setsonyana se sa ntse se le teng, ba sampane ba tlhompha setsonyana mara go different thata, a go sa tshwane jaaka pele go different thata.

Wa ma-Xhosa le coluor ya bone ke ya ma-Xhosa, iyoh ma-Xhosa ba ira di-beads tse le di-dot-e-dot-e tsele. Ke rata attire ya bone black and white ele ga setse ya apere fale, le ya ma-Ndebele, le ya ma-Ndebele tota yoh di dintle tota ma-Ndebele ga something foo, le ya ma-Ndebele e entle tota-tota-tota ke rata ntho ele ya bone le kima ele ga ba setse ba jaiva ka yona ba etsa jaana ka yone, e ntle tota-tota-tota ke rata tota ya ma-Ndebele le ya ma le ya ma-Xhosa. Ya ma-Xhosa ke rata mesese ya bone le tuku ya bone e mentle tota-tota thata.

Eo ka e gana ga se setso se etsang gore bana ba apare, bana ba gone jaanong ga ba rate go apara ba re my body my rules, ga se setso se, se se etsang gore bana ba sa apara, ba sa apara ba ntshe dikotsi tsa marago ba ntshe nama ke a e gana, ga se setso e yone a ke dumela le yone ke choice ya ngwana gore o apara jang ebile ga se tsene gope setso ga setso ke bana ke bone le batho ba irang diaparo koo ba ba di manufacture-rang le bone ba phoso encourage-a bana go ba apare ka mokgwa oo, ke ke bone ba leng phoso gape le bone bana ba cut-a dikete ko dikolong ba ira marukgwe a nne tight-e, a ke mathata mara ga ke blame ga ke bone phoso mo setsong, setso ke setso o apara setso gone go apara nou so o apole o apara sentle.

Ma-Zulu one ma-Zulu, ma-Zulu ra a bona ka bracelet ele ya e le ya kgomonyana e ka re ba sega letlalo la kgomo eya le ka se se mo'dimo nyana sele sa bone sele sa ma-Zulu le thobane ele, wa itse gore yo mo-Zulu yo, ee le bracelet ya bona e na le di-beads nyana tsele and then ma-Xhosa, ma-Xhosa re bona ka black and white, ma-Xhosa ke black and white-e ke black and white, ma-Xhosa bone ke black and white ntho e ba e baya nyana fale ele e black white mo tlhogong ga twe ke eng head bend ee head bend le attire ya bone ele ya se-Xhosa e black and white re itse gore ke ma-Xhosa, Batswana, Batswana ke leteise Batswana ke leteise le le blue dark or le le blue light.

Go ya ka setso sa mosadi, mosadi tshwanetse a ikapese, a khurumetse a sa boniwa mangwele, magetla, tlhogo if needs be, bo matsoele, bo di-cleavage sa tshwanela go di ntsha a kere monnaagwe setse a mo tsere ke sign ya tlhompho, ke tlhompho go bontsha tlhompho gore nna ke tserwe, ke tserwe ga sa tlhole a apara, a apare jean-e tse di sharp-o, ga sa tlhole a ntsha maoto, magetla a apare go bontsha gore, apare bo mesese e me telele, dikhai tse di telele, di cartigen-nyana fa godimo fa, a apare vest ba apara bakinyana or ka cartigen fo godimo go bontsha gore nna ke mosadi ya motho le ring e phele e le teng go bontsha gore nna ke tserwe ee apare apare dilo tseo ke tsone tsa bosadi tota le make-up a sa o tsenya thata.